Kweyam yam ilali kuye kwanceda kakhulu ususa ikati eziko kwaye kwanceda nabantu abebengenayo imali yokuya edolophini bahambe bayothenga izinto. Kwaye luye lasinceda sikwazi ukonga imali eninji, singasebenzisi imali kwizinto ezininji.

Mna into endiyicingayo xa ndingumfama omtsha ndingaqesha abasebenzi abathathu, ngoba kaloku funeke bancedisane benze uqiniseko ukuba ifama ingaba isebenza kakuhle, zonke izinto zihamba kakuhle kwaye iinkomo ziyaditshwa.

Kubaluleke kakhulu ngoba kaloku esi sivuno sibolileyo siza kosulela ezinye ezi zingabolanga, ngoba sona asithengiswa, asikwazi uhamba sihambe siyothengiswa esithengiselwa abanye abantu okanye sityiwe ngabantu. Yiloo nto ibalulekile funeke sihlale sodwa.

Indlela yokuphawula iinkomo kukuba mawuziphawule ngegama okanye igama lakho lokuqala. Uthathe intsimbi uyifake emalahleni ugqiba kwakho uyithi nca enkomeni, laa nto sisithi ungafaka noba ngu-S ukuze ezakho iinkomo zohluke kunezabanye.

Icandelo lezolimo licandelo elilula kakhulu lona. Alikho lula ngoba funeke ufumane, kubekho imvula kwaye funeke umane uwujonga umhlaba nale ndawo uzawulima kuyo uba ingaba irayithi na, ingaba ilungile uba ungatyala kuyo iindidi zeendidi zokutya. Unobangela uba ndikhethe eli candelo kukuba ukulima kulula kwaye yinto endizabe ndiyifundele, izawube ilula kum ingekho nzima. Ndikwazi ukwenza uba kwenzeke nantoni na , mhlawumbi akukho mvula, ayinethi imvula, ndikwazi ufumana amanzi ndizinkcenkceshele izityalo endizawube ndizilimile.

Into endinoyenza kukuba ndihambe nazo zisaphila okanye ndithenge laa nto kuthiwa yifriji ndithi. Xa ndizinqumle ndazixhela ndizifake efrijini okanye ndihambe nazo zisaphila zifakwe kulaa nto kuthiwa yi-cage, ndizivalele ukuze zifike phana bona ibe ngabo abazibulalayo phana.

Bangawufumana ngoba wonke umntu asebenzisane, wonke sibe ngumntu oyi-one sibumbane, sihambe siye phaa kule ndawo kuthiwa yiLand, Land Reform. Sihambe siye khona sichaze sifuna imihlaba yethu.

Andiyiboni kakuhle laa nto yothathwa kwemihlaba ngaphandle kwembuyekezo. Bekusapowuzi, bekumele silandela umthetho, sonke silandele umthetho sihambe ngendlela yomthetho, ungavele uthathwe umhlaba emntwini. Funeka aqale achazelwe ngurhulumente, le nto sithi ngu-government, abachazele kuqala uba umhlaba uzobuyiselwa ebantwini babo.

Ubisi, ubisi uthatha ubisi , ubisi uliyeke lijike okanye uthathe laa nto kuthiwa yintloya iphayana emasini, laa nto ipha ngaphezulu, ugqiba kwakho uyibilise.

Luneengenelo zokuba izinto zakho zingaboli, zingaveli zilahlwe, zilahlwe ngapha ngaphandle, laa nto kuthiwa yi-waste. Umane uzichitha okanye uzilahle nje. Kwaye inceda uhlale phayana ixesha elide uzokwazi uphinda zithengiseke kwazona.

Inganemiphumela emihle ngoba kaloku abantu abaninji abazuya uyothenga edolophini, bahambe bayothenga inyama edolophini. Bazayithenga, bazayithenga kwalapha kubo elalini ngoba kaloku kukho abantu abazawube bethengisa iinkukhu, babe befuyile.

Ibaluleke kakhulu ukuze ikhuseleke kwizifo ezininji kwaye ingasoloko iyafa imfuyo.

Into eyenza kube lula ukuba iitapile zikhule kuxa uzilime kwindawo enomhlaba ogalele kuyo laa nto kuthiwa ngumgquba, uzilime phayana umane ugalela amanzi. Yenza loo nto leyo kube lula iitapile uba mazikhawuleze ukhula.

Kuba wonke umsebenzi ndimthengele isikhwehle, laa nto kuthiwa sisikhwehle, ukuze bakwazi ukusebenza noba kuyanetha kwaye ndizobe ndibathengele nee-gumboots ukuze umsebenzi uzokhawuleza .

Ngoba kaloku bazawukwazi ukunceda apho kweyabo indawo efuneka bancede kuyo, bamane bankcenkceshela izityalo. Kwaye abanye abantu abangoomama bazokwazi laa nto kuthiwa bacoce, bashiye indawo icocekile.

Ngoba kaloku eyona nyama ifikelelekayo kwaye ixabiso layo lingekho luninji, ingenaxabiso elikhulu yinyama yeyahagu. Ngoba yona uyakwazi uyifumana ngemali encinci, engekho ninji, ayifani nezinye ezi iinyama zibizayo .

Ii-challenges ozifumanayo ukufuya iigusha kukuba ziyathanda ukubiwa ngamasela. Yilaa nto funeka umane uzigada ngamaxesha onke kwaye umane uzithengela namayeza ukuze zingaguli ngoba ziyathanda ukugula iigusha. Kwaye umane uzithengela nombona ukuze zizokwazi ukubuya.

Indlela endizabanceda ngayo kukuba ndibazisele ii-tractor ezintsha kwaye ndibazisele iitanki zamanzi. Ndibancede bafumane amanzi nalaa nto kuthiwa yimibhobho ukuze bazokwazi ukunkcenkceshela ixesha abafuna ukunkcenkceshela ngalo.

Yinyama ebekwa elangeni, uyibeke ixesha elide umane uyijonga uba ihamba njani, ingaba iseza kakuhle na. Ngoba awuyifaki kulaa nto kuthiwa yifriji, uyibeka elangeni ixesha elide.

Funeke umsebenzi wenziwe kakuhle , bayazi uba zisebenza njani irobhothi ezo, bakwazi ukuzisebenzisa. Ngoba baza kuzimosha xa bengakwazi ukuzisebenzisa.

Into ekuthiwa sisipinatshi kunye namaorenji ayalunga apha ehlotyeni ngoba kaloku wona ayakwazi, yeyona, ngezona zinto zigqamileyo kunye nekhaphetshu apha ehlotyeni ngoba zifumana amanzi amanintsi, laa nto kuthiwa yimvula.

Eyona nto funeka uzimane uzigada iihagu zakho ukuba azihambi, awuzivuleli zihambe ziyotya ngapha ngaphandle ngoba zizawutya izinto ezingekho segazini izinto ezingekho rayithi. Funeke esoloko umane uzithengela amayeza, umane uzijonga, uphinde uziphathele nekhala uligalele emanzini ukuze zingabi nanyongo, soloko zihlale zisegazini.